O ka kopana le mathata a go tshwana le gore dipilisi di se tlhole di kgona go šoma sentle mmeleng wa gago, kgotsa bolwetse bo golele ko godimo.

Mmuso o tshwanetse go thapa ma-social work a a lekaneng for setšhaba banna ka moka le basadi ga ba na le mathata ba kgone go ya go motho o ba ka bua go mathata a bone le ene, ka fa go ya ka nna ke nagana gore ga go tlo sala go e ba le taba ya GBV kgotsa gona go sotla ka bong e e le taba ya gore motho o ka teng ga se fitlhele a sa tseba gore a fetise molaetsa jang.

Ke nagana gore kgato e kgolo baratani ba tshwanetseng go e tsaya ke gore pele ba ka nyalana go be le poledisano bobeding bja bona ba tsebe gore ke dife tseo ba di ka gare ga lenyalo, ke di feng tseo ba ka thabelang go di dira ka gare go lenyalo la bone seo se tla thusa kudu.

Nka mo bolelela gore go tsamaya ke go di bona ka mo lakaleletsa tse di botse fela.

Maitemogelo a ka a fitlha thari ga ambulance e ka ama botse kudu, sa le ka bitsa ambulance ga ya nka sebaka se se telele kudu e ile ya fitlha ka utlwa le nna ke imologile moyeng. Ditlamorago tsa seo ga ka di bona le gona ke tshepa gore e dire jwalo ba bangwe le bona fa ba e biditse. Ka fa ambulance go tla morago yona e nka sebaka go fitlha, go ka ba le ditlamorago tse di sa kgatlhiseng fela nna ga ke na maitemogelo a mabe ke maitemogelo a ma botse .

Se se tlhotlheletsang seno ke setsadi sa bana ba ko metsesetoropong, bontsi bja bona ba nwa madila ebile ba rekelwa bana di-cell phone ba sa le bannyane ba se ba tlhokomele tseo ba di dirang mo difounung tsa bone. Go mme bana le bona ba na le tetla e ntsi e ba e hwetšang ya go bona gore bophelo bjo ba bagolo ba dira eng le bona ba leka seo. Ba feleletsa ba dira dilo tsa thobalano tseo di feleletsang di 'ira gore ba be ba ime.

Yona e ka thusa thata ka bagolo ba ba godileng e le bona bo wena le le bona go rraago rena e ka tloga e thusa gagolo.

Seo se tokafatsang pholoso ya ba ba welang mo mathateng mafelong ao, ke gore bontsi bja batho bao ba yang mafelong a go tshwana le ao ba na le boitemogelo dikotsi ga ena be e le dintsi ga kalo le gona go na le bapholosi bao ba tlhatlhamile ka a go ba pholosa.